Ditlhotlhwa tse tsa kwa godimo tsa data, di tlisa kgwetlho e masisi mo batlhokatiro ka gonne ba leka go batla tiro mme ba dirisa data e ntsi. Mme se sengwe gape .

Nna nka rata go itse fa gore nna ke berekisa data ya MTN mme ke reka ka lesome le bobedi. Mme e mphitlhela matsatsi a le supa. Mme ke bona e le one e e le botoka ka gonne ke yone e tsayang matsatsi a le mantsi mo go phala tse dingwe tse. Ebile nna ke e dirisetsa go tsena inthanete le go batla tiro.

Nna ke rekile data ya tlhwatlhwa ya MTN e leng kwa godimo. Mme ke e dirisa sebaka se se ka nnang matsatsi a le supa. Mme fa motho a tshwanetse go reka data, o tshwanetse go itse gore o tlo e dirisetsa eng le gore o dul kae ka gonne mo mafelong a nngwe data e kgona go fitlhela ke le kwa godimo ga.

Nna data e ke fitlhelang ke berekisa dilo di-gig di le masome a mararo. Mme ke bona e le one e fitlhelang kgwedi. Ke rata ga e tsena mogareng ga kgwedi ka gonne ke bone ka e dula sebaka fa e tsena mo gare ga kgwedi.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone. Ka lebelo le le kwa godimo ebile re kgona go fitlhella dilo bonolo le go dirisa ditiriso tsa thekenoloji ya mafaratlhatlha ka bonako le ka ditsela tse dikanngwang.

Sa ntlha tsala ya me e tshwanetse go ya lebenkeleng a ye go reka data ya network a e batlang. Mme seo se ke gore o tshwanetse go e tsenya mo mogaleng wa letheka ka fao ke gone a ka fitlhelang tšhono ya go buisana le balosika le ditsala tsa gagwe.

Go le gantsi seno se utlwisa botlhoko le boifang data e feta pelegi nnang mo. Mme go ya ka nna ke netefatsa gore ke dirisa data ya me ka nako e tshwanetseng gore ke e dirise mme ke e dirisetsa se ke tshwanetseng gore ke se dirisitse yone. Ka fao ke kgona go boloka data e le ntsi.

Nna ke rata go reka moya ebile ke boe ke o fetole gore e nne data. Mme ka dinako tsa jaanong o kgona go fitlhela data kwa lebenkeleng le fa santse o sa re ke moo.

Nka kgona go aroganya data ya me le tsala ya me ka go dirisa hotspot ya mogala wa me. Hotspot e fetoga mogala wa a me gore e nne Wi-Fi, ka jalo batho ba kgone go dirisa internet ntse ba dirisa data ya me.

Go rulagantsha data ya mogala di fetoge thata mo isagong. Go arabela tlhokego e e oketsegang ya badirisi. Diphetogo mo thekenolojing ya five G, kgaisano ba ka nna le seabe mo go ga di konteraka ka Isago.

Ditiro tse di siameng. Go bona kitso ka go ruta ka go dirisana ka go nNa le ditsela tsa digital. Go ithuta ka go ithuta ka go fetola. Go rulaganya di tshenyegelo.